Kubalulekile kakhulu ngoba umntwana uyafunda amasayidi, abazali bobabili nenhlonipho ngokufanayo nangokulinganayo. Ngoba khona isikhathi la okwazi ukuthi ukhulume khona uma uwumama nengane ifundiseke ngendlela. Kodwa kube khona le sikhathi lesi esodinga ukuthi engathi kungakhuluma ubaba-ke manje, i-father figure. Izwe ukuthi umbono kababa uthini mhlawumbe ibonisane naye ngoba kunezinto engingakwazi ukuthi iy'ngane zikhulume ngazo futhi hhayi ngoba kukuthi usuke uhashi noma usuke ungayinakekeli ingane, usuke uyinakekela kodwa iyadinga nje ukukhuluma nomzali wayo owubaba.

Okubalulekile ukuthi ukwazi ukukhuluma nabantu, approach, ukwazi ukuthi ube nenhlonipho ebantwini emiphakathini. Lapho-ke kulula ngoba amasiko asinawo nawo abalulekile ukuthi siwahloniphe singenzi amaphutha. Uthathe usiko olufanelile oluhloniphekile emakhosini because sinamakhosi, siphethwe amakhosi emiphakathini. So, uma ngabe uzothatha-ke amasiko abalulekile wena uwenze samdlalo, noma uwenze ngendlela engafanele, kuye kungabi isimo esihle leso noma esi-rght.

Ngabe esengena ebudodeni isuke kufanele kunezinto okuningi. Ngathi la ukuba yisiko vele kunezinto ezenziwayo. Uma usawumfana ozenzayo ongafanele musungena esigabeni sobudoda uzenze. Kanjalo nombala khona umbala onesizotha angakwazi ukuthi awasebenzise empahleni yakhe yokugqoka ozokwazi ukuhlonipheka ube nesizotha, ube nesidima ukuthi usekhulile .

So, ayahlonishwa noma nje imikhuba wokuhlonipha uyahlonishwa lowo mkhuba uma ebizwa ngokuthi amasiko, ngoba iy'ndlela ey'hlukehlukene. Abanye usiko balusebenzisa, abanye benze umkhuba bawubize ngesiko. So, kubalulekile ukuthi siyihloniphe nokuthi siyenze ngendlela engenazithiyo ekhululekile, ehlelekile futhi.

Yebo, ngiyavuma iyayimosha imali umshado emikhulu ebizayo kodwa uyakwazi ukuthi umshado uwuhlelele uma ngabe kuthi amandla akho awavumi ukuthi uvele usuke uwenze ngesikhathi. And kubalulekile ukuthi umshado wakho ube muhle, ube mkhulu kube okanokusho. So nami bandla ngivumelana nakho, ukuze kumele nje umcimbi wakho ngoba usuku lwakho kusuke kuwusuku lwenu olungasoze lwaphinde lwenzeke ey'mpilweni zenu. Nokuthi nisuke nithatha igxathu elisha empilweni. So, kuhle nje ukuthi ube muhle ukhazimule, ube mkhulu futhi.

Uma uyintokazi yomZulu or uwumZulu uvumelekile ukuthi imvunulo yakho yesintu uyigqoke noma ikuphi emcimbini wesintu, owesiZulu noma ngabe usedolobheni noma ngabe ukuphi. Uma ngabe nje uzizwa ukuthi cha ufuna ukufaka uyakufaka noma nini akunamgomo ukuthi awufaki namhlanje.

Bayahlela, bayihlela yonke imcimbi esuke izokwenzeka bakwazi ukuhlanganyela bonke bese eyawenza-ke lowo mcimbi wokubeletha.

Umculi wesintu ungenza ngikhumbule ekhaya nje, ngikhumbule konke ngizibone ngiziqhenya ukuthi ngokuba umZulu, ngiziqhenye ngosiko lami ngakho konke ngoba ngiyaziqhenya, ngiyazigqaja ngokuba umZulu.

Yebo, kunomehluko wokudla kokuhlonipha amadlozi. Ngoba amadumbe ayaphekwa, ubhatata uysphekwsup ngokuhlonishwa kwesiko. Ebese kuzokwenziwa isiphuphulo, isiphuphulo ilokhu kudla lokhu okusuke umbila ophekwe ohlanganiswe nobhontshisi Koda koma. Yikhona-ke esihloniphane ngakho thina isintu, thina maZulu esihlonipha ngaso abantu abangasekho or amadlozi thina bantu abamnyama or abamaZulu. Yikhona esikhombisa ngakho inhlonipho lapho

Umkhosi esingawubona amaZulu, kumaZulu kuthina bantu abangamaZulu ukuthi umuntu osekhulile osengena esigabeni sokuba indoda ukuthi akahambe ayocela isihlobo esihle lapho ebone khona intombi. Usuke ehamba eseyoganwa. Kuthiwa ukucela ukuganwa usuke eseyocela isihlobo esihle lapho kulowo muzi abone khona intombi. Esuke eseyongena esigabeni sokuthi useyakhula useyindoda. Sebeyaphuma indoda yomuzi wayo.